Dumela Rapolasi. Ke lebohela monyetla o mphang ona hore ke sebetse bosiu bekeng e tlang. Empa le ha ho le jwalo, nkeke ka kgona. Hobane ho na le ngwana ya ntseng a le dilemo tse tlase. O ke tlamehang ho mo hlokomela, o nkekeng ka mo siya a le mong bosiu. Ke rata mosebetsi wa ka haholo, empa kgetlong lena nkeke ka kgona ho thusa.

Ee, ke elelletswe hore tsebo ya setso ha e sa atile ho tshwana le mehleng ya kgale. Hobane hona jwale bophelo bo fetohile. Batjha ha ba na tsebo hakaalo ka tsa setso. Le nna ha ke na tsebo hakaalo. Ke ile ka utlwela feela hore kgale kgale batho ne ba sebedisa dipheko tsa tse qhekellwang. Empa hore jwang ha ke tsebe hobane mehleng ya kajeno se re reka meriana di-shop-ong.

Cotton-o ke lesela le bobebe. Mme o tla le fumana dikipeng, dihempeng, diaparong tse bobebe tse aparwang. Ha ho tjhesa, mme boya bo botenya o tla bo fumana ho di-jersey, di-sweater, dikobo. Phapang o tla e bona ha seaparo se ngotswe ka hare ho labole hundred percent cotton. O tsebe hore ke cotton-o e bobebe. Empa ha seaparo se ngotswe wool ke boya.

E le leano le felletseng la ho iketsetsa kgwebo. Empa ke utlwisisa le ho ananela hore ho tlameha o netefatse eng pele o ka qala ho bula kgwebo. Ho tlameha o be na le sepheo le leano le ho itukisetsa hore o tlo itsamaisa jwang le ho bapatsa kgwebo ya hao. Nkile ka batla thuso ho ditsebi tsa kgwebo, empa ha ke so e fumane ha ke so fumane monyetla wa ho thola dintlha tse felletseng.

Ao ke tla wa etsa tshebetsong ya ho hlokomela dijalo tsa ka. Ke tla qala ka ho sebedisa peo e ntle le manyolo a matle. Ke tla qala ka ho nosetsa ka nepo, ke lwantshane, dikokonyana le tse ding tse ka bolayang dijalo tsa ka. Mme ke ke kampele ka terata ho hlokomela diphoofolo tse ka fihlang tsa senya tsa ja dijalo tsa ka.

Ke tla kenya ditanka tse kgolo hore ha pula ena metsi a bolokehe ka moo. Ke tla kenya ke tla jala le dijalo tse sa nkeng metsi a mangata empa di na le phepo. Hape ke tla etsa bonnete ba hore ke kenya di-radiation ka majwe ha pula ena haholo hore di se senye dijalo tsa ka.

Boya hore bo fetohe diaparo tseo re di aparang kajeno tse mofuthu. Ho feta moo, mekgatlong e mengata. Number one bo qala ka ho kutwa. Number two bo bokellwe bo bo arolwe. Number three bo sotwe bo dauwe ho ya ka mebala e fapaneng. Number four bo arolwe ka bo telele ka bokgutshwane ho ho fumana masoba hore bonana ke bo bosesane. Bona ke bo botenya. Number five bo wa rokwa. Number six bo bo so entswe diaparo ho ya ka tsebo ya ka le dipatlisiso tsa ka.

Ke keketso ya tjhelete, keketso ya dijo hobane balemi ba tlo rekisa dijo tse ngata tse fapaneng. Batho ba be le dijo tse ngata le keketso ya mesebetsi. Batho ba fumana mesebetsi e fapaneng ho eketsa employment ka sekgowa.

Ho ya ka tsebo ya ka mehato e lokelwang ho latelwa ho qoba dikotsi mapolasing ke ho kwetliswa ha basebetsi. Basebetsi ba lokela hore ba ye training ka Sesotho ke ho kwetliswa. Ke ho apara diaparo tsa tsa safety tsa basebetsi tseo tlamehileng ba di apare ha ba sebetsa. Ke ho beha matshwao a kotsi. Ke ho hlokomela metjhini ke ho hlokomela di-chemical tse sebediswang.

Ho jala ka nako e fosahetseng ho senya tjhelete le nako. Hobane ha ke etsa mohlala, ha ho jala, ho na le komello. Mobu wa oma ha o be mongobo, mme dijalo di a omella. Hobane o jetse pele ho nako ya pula kapa ha o jala ka morao pula e se e nele ho bata, o ka lahlehelwa ke tjhelete e ngata. Hobane ha ho bata haholo dijalo di le tsona di a hatsela hona le tse hlokahalang. Ho jalwa ha ho bata. Ho na le tse sa hlokahaleng ho jala hobane ho tlamehile di hole, di hodiswa ke letsatsi.

Rapolasi o lokela ho fepa dikgomo le mehlape ya hae ka dijo tse felletseng tse matlafalang. O lokela ho hlwekisa tulo mo dihlapi, mo mehlape le dikgomo di robalang teng le dijo le metsi di dule di hlwekile. Mme o lokela ho enta dikgomo. A kopane le ngaka ya diphoofolo ho hlahloba hore bophelo ba tsona bo ntse bo ya hantle na.